Impova yomoya isebenza kahle kakhulu, kepha kunempova okungamele yeqe kakhulu ngoba uma ngabe yeqe kakhulu noma impova iningi, izitshalo zigcina sezingaphili kahle, sezifa.

Uhlobo lomhlabathi luwuthinta kakhulu ukunambitheka kwewayini ngoba amagrebhisi uma ngabe etshaliwe, uhlobo lomhlabathi libe likhulume kakhulu. Kunehlobo lomhlabathi eluwamamathayo amanzi, eluwagcinayo kahle, bese kuba khona ihlobo lomhlabathi eliwalahlayo amanzi, okusho ukuthi liguguleka ngokukhulu ukushesha. Lawo magrebhisi lawo awabi kakhulu noshukela.

Bengicela ukubuza Phumlani ukuthi ngoba kuza isizini ezayo yokutshala, iziphi izitshalo ezinhle noma izitshalo ezingakhula kahle kule sizini ezayo futhi lezo zitshalo lezo singazinakekela kanjani ukuze zikhule, zithele kahle ukudla okunomsoco?

Kumele anqume uhlelo lokutshala olufanele ngokuthi abuke ukuthi isikhathi esikuso manje noma isizini esikuyo iyiphi futhi yiziphi izitshalo ezingamvuma uma ngabe engazitshala, futhi ukuthi uzozinakekela kanjani lezo zitshalo.

Ukufunwa kwamanzi emadolobheni kuba nomthelela omubi kakhulu ngoba uma ngabe kufunwa amanzi abantu basuke befuna amanzi ukuthi baphile, nanokuthi benze ezinye izinto. Kanti-ke uma ngabe amanzi engeke anele abantu, lokhu kuzoyenza ukuthi ezinye izinto ezibalulekile zigcine zingafezwa.

Yebo, ngingangena emkhakheni ngoba ngifuna ukukhulisa ulwazi lwami futhi ngifuna ukuthi ngiqhubekise izimfundiso noma iziyalo engazithola kubantu abadala bakithi nabo abazithola kokhokho bazo. Lokhu ngizokwazi ukuthi ngikudlulisele nakho ezinganeni zami nazo zidlulisele ezinganeni zazo.

Njengoba umngani efuna ukufuya izinkukhu edolobheni azokwazi ukudayisa amaqanda, izinqinamba azobhekana nazo ukuthi, angeke abe nendawo enkulu evulelekile ukuze akwazi ukukhulisela khona izinkukhu zakhe. Emadolophini awunikezwa indawo enkulu kakhulu, ngakho-ke lokho kuzoba yingqinamba.

Iqhaza engingalibamba ekuthathweni kwezinqumo okwabelalana ngazo. Ngingakwazi ukuthi ngifake imibono yami ukuthi singakwazi ukuthi sizikhulise kanjani izinto zethu ezifana izitshalo. Siphinde futhi siwakhulise kanjani amabhizinisi ethu awezolimo ukuze sikhule nathi sibe abavelele.

Impova ibaluleke kakhulu ezitshalweni futhi ukuze impova ikwazi ukuthi isuke, inokuthathwa umoya iphinde ithathwe neyezinambuzane. Lokhu kubaluleke kakhulu ukuthi kugcine indlela izitshalo, ezinye izitshalo ezikhula ngayo.

Uma ngabe kuchelelwa amagilebhisi, khona amanye amagilebhisi angamele achelelwe kakhulu, kanti futhi amanye amele achelelwe kahle, ngakho-ke lokhu kwenza ukuthi amagilebhisi aphume eyindlela okumele isetshenziswe ukwakhiwa iwayini.

Ngazizwa ngijabule kakhulu umngani wami engenzele isigqoko sewuli. Lokhu kwangenza ngabuka uthando lethu nokuzwana lwethu ukuthi sikhule sibe abantu ababumbene abafiselana nokuhle.

Yebo, kukhona umuntu engimaziyo owake wafuya izinkukhu. Izinselelo abhekana nazo, ukuthi uma ngabe kungena isifo sezinkukhu, izinkukhu zakhe bezifa kaningi ngoba ezokomakhelwane zazi suke zingaphiwe imithi ezingazimvikela ukuthi zingangenwa ezifana njengeNewcastle.

Uhulumeni funa ucabange izindlela ngaphambili ukuthi kungawagcina kanjani amanzi futhi abantu bafundiswe ukuphindaphinda amanzi, ikakhulukazi ekutheleleni izitshalo. Lokhu kuzoyenza ukuthi noma ngabe kunesimo sesomiso, kodwa abalimi bekwazi ukuqhubeka betshale futhi bekhiqize imikhiqizo abajwayele ukuyikhiqiza.

Uma ubeka izindwangu zoboya, kumele uzibeke endaweni engashisi futhi engekho seduze komlilo ngoba uma wenzenjalo izindwangu zingawuthungela umlilo, kugcine sekusha nabantu noma kusha enye impahla. Izindwangu kumele uzibeke kahle ukuze zigcine ukuhlanzeka futhi zingamosheki.

Yebo, ngake ngacabanga ukuthi kungabanjani ukuziphilisa ngokulima. Izitshalo engingathanda ukuzilima emasimini ami, izitshalo ezifana nezithelo, izipinashi, iziqathi, umbila, no-anyanisi namazambane.

Uhlobo lwezitshalo ezifaneleke kakhulu ukuqandisa izitshalo ezifana njengamagrebhisi. Lezo zitshalo lezo zifaneleke kakhulu ukuthi zingaqandisa.

Umkhulu, ijazi lakhe lesikhumba akafuni nhlobo ngalo. Akafuni nokuthi abantu baze balithinte. Ngiyacabanga ukuthi naye into akhula eyihlonipha kakhulu futhi eyinakekela.

Izinjongo zami eziphezulu zesizini ukuthi ngikhiqize izitshalo ezinomsoco kakhulu futhi izitshalo eziningi. Ngakho lokhu kuzokwazi ukuthi kungenzele imali eningi noma kungingenisele imali eyinzuzo.

Ukwazi kwami lolu lungenza ngimangazwe ukuthi izitshalo zingazalanisa kakhulu uma ngabe kuzoba khona impova entsha yemoya. Lokhu kuyinto enhle.

Ucwaningo lami ngokwazi ngezintuthwane lube nenselela yokuthi izinambuzane ezincane kangaka zikwazi ukwenza umsebenzi obalulekile. Kanti futhi lokhu kuyasiza nokubuka impilo ngenye indlela noma ngenye iso ukuthi ngelinye ilanga uyaludinga usizo komunye umuntu, lona ombona ewungaphansi kwakho.

Izinzuzo zewayini eli-oganikhi ngaphezu kwewayini elivamile, ukuthi iwayini eli-oganikhi lona liyiwani eligcwele kakhulu imisoco yemvelo kanti leli elivamile selifakwe amanye amakhemikhali kulo.

Amakhono okulima okuzimela, abantu uma ngabe betshengisiwa ukuthi abalimi abasebancane ikakhulukazi, bayakwazi ukuthi bazimele. Lokhu kungabaheha intsha ukuthi nayo ayingene emkhakheni yakwezolimo.

Ukushintshwa kwesimo sezulu lokhu kunomthelela ekulimeni, ngakho-ke uma ngabe sizolima, kumele silime izitshalo ezikwazi ukuthi zishintshane noma izitshalo esingakwazi ukuthi siyishintshanise nezinye izitshalo. Lokhu kuyasiza kakhulu ngoba uma ngabe kuba nesimo sezulu , izitshalo ziyakwazi ukuthi ziphile zingafi.